Heso ha ho tluwa tabeng ya manyalo, ho kala ho lokiswa diaparo tseo eleng horeng ke diaparo tsa setso tse monyadi le monyaduwa ba tlo di aparang. Ho lokiswe dijo, le sebaka moo lenyalo le tlo tlang, le tshwarelwa teng.

Ha se kaofela re le baahi, re tlo kgonang hore re se reke le sona setsha seo, ebile ya ho iahela le yona ke ntho e ngwe eo e leng hore ha se kaofela re tlo kgonang ho etsa, jwalo ka ha ele hore ha se kaofela batho be eleng hore ba sebetse kapa ba na le bona bokgoni ba hore ba ikahele. Ebile malapeng a mang ha ona le motho kapa le motho a le mong a sebetsang, so ha ho le jwalo dintho di tlo ba thata haholo.

Ke nahana hore ntho e etsang hore marena a etse dintho fela ke hobaneng ba batla ho una molemo kapa hona, ho fumana tjhelete ho tswa ho bona bathong bananana. Ha ho morena oo a le mong o ke mo tsebang.

Nna ho ya ka nna kea dumela badimong le Modimong, ba heso. Lapeng la heso, ha re dumellane ka tumelo, lapeng ho kenwa kereke eo e leng horeng e kgahlano le tsona ntho tsena tsa badimo.

Ke nahana hore e ka rarollwa ka hore, ho tla tswa ka hore bana ba bakae ba itseng ba tla dula le mme, ba itseng ba tla dula le ntate le ditlhoko tsa bona mme le ntate ba tla tjhentjhisana ka tsona, ho ya ka moo maemo a tlabeng a ba dumella ka teng ka nako eo. Ho ba bana ke ba bona ba le babedi, bana ba tlamehile hore ba hlokomelwe ke batswadi ba le babedi.

Ke nahana hore taba eo, ka ba taba e nepahetseng haholo hore ba fumane matla a lekane. Lebaka ke hobane batho bana ke batho be e lo reng ba dula le bona batho bana bao e lo reng, ba ba leader, kapa ba batho be lo reng ba ba latela. Ke bona ba e lo reng ba haufi ba tseba le hore ho etsahala eng ka hara metse ya bona.

Ke nahana hore kereke e molemo hobane ke moo, batho ba kopanang teng ho lo boka kapa hona ho rorisa lebitso la Modimo. Ke moo batho ba ratang ho ya teng ho, rapela Modimo, ha se kaofela batho ba kgonang hore ba rapele Modimo malapeng a bona kapa hona ho mororisa.

Ho qala ke hore toropong, ho hlwekile ho feta lekeisheneng. Le batho be e lo reng ba dula toropong, ha ba bangata jwalo ka ba dulang lekeisheneng.

Taba yeo e tena e se e sa etsahale ka baka la hore mehleng ya pele le mehleng ya hona jwale ha ho sa tshwana, le batho ba fetohile, maemo a fetohile. Ha o sa tshepahala ka ntle, ha o sa tlameha hore o tshepe mang kapa mang ha ho tluwa dinthong tse tshwanang le tseo.

Ha se ntho e lokileng, ka hobane batho bao ha se bona ba ikopantseng, ebile ha ba ratane ha ba tsebane le ho tsebana.

Dikamano ke hore tlamehile re tsebane jwalo ka ha re dula, haufinyana. Leleme, ke leleme leo re le buang kaofela, e leng English.

Ka tsela e jwalo ke ka eletsa morena, hore a utlwe mahlakore a mabedi hore mang o tswa kae, le hore mang o fositse ha ho fihluwa kae. Le batho bana ba le babedi ba tsebe hore phoso e qadile kae e le hore le ha ba, tshwarelana be be ba tseba hore, ho etsahetse eng hore ho qetellwe ho fihlile moo.